Kula maxa angoku ezi websites ziyanceda kakhulu ngoba abantu baqale bamamele khona umculo phambi koba bawuthenge. Ke ngoku iyazinceda ke neemvumi ukuba iingoma zazo zaziwe ngabantu.

Umntu xa engena kwi-social media funeka aqaphele abantu ancokola nabo, angavumeli ukuxelela wonke umntu ngendawo ahlala kuyo. Futhi kubalulekile ukuba umntu angahambisi ngedilesi yakokwabo xa umntu okwi-social media embuza ngokuba kuphi kokwabo, wenza ntoni nabani ukwenzela azokukhuseleka.

Xa ufuna iWi-Fi yasimahla funeka kuqala ufumane indawo eyenza iWi-Fi simahla uhambe uyokucela khona ukuba bakufakelele iWi-Fi. Ubuze nakhona ukuba bafuna ntoni ukuze ukwazi ukufumana le Wi-Fi yasimahla.

Azange ndaxhatshazwa kunxibelelwano kodwa bakhona abantu endibabonileyo bexhatshazwa, umntu aphele engasazithembi engenaso .

Ezi epu zinceda ukuthumela imiyalezo efowunini, ngoku awusahambi uye emntwini uyomxelela okanye ubhale ileta. Umyalezo ufika ngoku emntwini, awusalindi ixesha elide ukuze uwufumane umyalezo.

Imibhaco yam iyafikeleleka kwaye yohlukile kuye kwaye namaxabiso aphantsi. Umntu angaza azozijongela kuba nendlela ethungwe ngayo yahlukile. Sinceda umntu omdala nomncinci, uzive ufanelekile umhle.

Xa kukho umoya omkhulu naxa kunethayo, i-intanethi iye icothe kakhulu kuba kaloku iintambo ezinintsi zeintanethi zihamba phezulu. Ke ngoku yenza loo nto leyo iintambo ziphazamiseke ngenxa yomoya.

Xa ndinokufuna ukhawulezisa ukugqiba idatha endiyithengileyo ndiye ndingene kumashicilelo e-app ndidlale uFacebook okanye ndidlale uWhatsApp, okanye ndimamele iingoma kwiiwebhusayithi ukwenzela idatha yam izokhawuleza ukuphela.

UFacebook uthandwa kakhulu ngabantu kuba wonke umntu oqala ukungena kwezi zinto ze-social media uqala ngoFacebook apho ufumana khona abantu abaninzi. Kanti uLinkedIn, uLinkedIn ayo website iqhelekileyo kodwa naye uluncedo kakhulu ebantwini kuba uyakwazi ukufumana imisebenzi yona. Iindawo ezininzi zisebenzisa yena ukufumana umsebenzi. Ke ngoku inceda kakhulu xa ufuna ukufumana ezinye izinto.

Ziba luncedo kakhulu kuba ezi app abanye abantu abasiqondi isilungu. Ke ngoku xa bethunyelwa imiyalezo ngesiXhosa bayakhawuleza ukuyazi ukuba umyalezo unantoni na.

Elona khasi lonxibelelwano endilisebenzisa kakhulu nguWhatsApp kuba abantu abaninzi ndiyakwazi ukubafumana kuWhatsApp and kulula ukuba ndibafumane. Yile nto ndikhetha ukusebenzisa yona kuba ixesha elininzi abantu endibafunayo sube bephayana kwaye umyalezo bakhawuleza bawufumane.

Indlela endizikhusela ngayo ndiye ndingahoyi yonke into ethethwayo kumakhasi onxibelelwano.

Umculo endithanda ukuwumamela ngumculo wecawa. Ufumaneka lula ke kumakhasi apho iwebhusayithi yakhona ethi uSpotify. Ndiwumamela khona ufumaneka lula kakhulu.

Ndingasoloko ndisenza umxholo omtsha koko koko kwenzela abantu bathi qho xa bevula iimfonomfono zabo badibane nomxholo wam, ndinganqabi. Ndize nomxholo apho abantu abawuthandayo, ndiqinisekise ukuba ndiza nento abantu abazowufunda kakhulu kuyo.